Dingata ditjhaneleng tseo ke di ratang haholo. Ditjhaneleng tseo rutang tsa bophelo. Di-channel tseo ke di ratang ke SABC 1, mo ke shebella ditaba, ke bone hore mo Afrika Borwa ho etsahala eng. Ntho e ke e ratang ka SABC 1, ke hore ditaba ha di iphetephete. Ba bua ntho e etsahetseng tsatsing leo. Ke mo re ithutang ka tse ngata. Ho na le channel one six four, ba re ke loxion by Skopo . Ke bona ho sa loka haholo rona jwalo hore batho ba patale di-channel tse ding ka hobane ho phethaphethana le ntho e le nngwe.

Data ke ntho e leng hore se e tura haholo. Ke ntho e turang ebile ha ke sa tla kgona ho reka data kgwedi le kgwedi, ke bona ho le betere hore ho keneilwe ntho ba reng ke Wi-Fi. Wi-Fi e bohlokwa haholo hobane o tseba ho etsa dintho ka nako ya hao e nngwe le e nngwe, ho patala kgwedi le kgwedi ebile wa ikemisetsa ho etsa tse ding tsa mesebetsi o sebedisa yona Wi-Fi. E thusa batho ba bangata haholo hobane ba bang ba thola mesebetsi ka ho fapafapana.

Ke rata di-movie tsa rutang haholo ka bophelo. Di-movie tse ka etsang le hore kaleleng la matsatsi ke hopole hore ke ile ka shebella movie e itseng ka ithuta se itseng ka sona kapa ka yona movie eo e tla beng ke shebile ka tsatsi leo. Ho na le Movie eo ke ne ke shebile eya hore o Ska Nyahama, Nyahamisa motho o Ska Shebella motho mo mo o ska. Shebella motho fatshe . Hobane le leng la matsatsi o tla thola mahlatsi le mahlohonolo. O tla fumana seo a na se labalabela. Ba re Modimo wa mo nka motho ko hodimang be tlase , motho o ko tlase a mo behe hodimo.

Motho ya batlang ho bala ditaba radio-ng nka mo eletsa hore ho na le ditaba tsa hoseng. Ho na le di taba tsa motshehare. Ho na le ditaba tsa bosiu. A ka qala ka tsa hoseng hore a bone hore mo Afrika Borwa re eme jwang. Le tsa bosiu di bohlokwa haholo hobane wa kgona ho bona hore ka nako eo ne ho etsahala eng.

Bolo e ne e le ntho e leng hore e ne rate mo Afrika . Ha hona letho e fetohileng ka ho rata wa bolo. Ke e rata haholo bolo hobane ya nthabisa, e nthabisa haholo.

Wi-Fi ke ntho e bohlokwa haholo, e re thusa haholo malapeng a rona. Motho o entseng Wi-Fi ke batho ba SBI. Batho bao ke bona ba kopantshitseng dintho.

Social media ke ntho e ntle, e phete ebe ntho e mpe. Social media e batla hore o seka kenella haholo mo yona hobane o tla fumana so wele seriti ka ka baka la hore motho o itseng ka wena. Social media e etsa dintho di be bonolo ho rona kaofela, bakeng tsa ditaba bakeng tsa ho shebella dintho tse ka bopang kapa tse ka ho bopang bophelong ba hao. Tse mpe tsa social media ekaba ha o qabane le o mong wa mokgotsi wa hao. A ka batla ho ngola se sebe ka wena, hape ba hlekefetsa batho maikutlo.